Ukuhlala eduze komuntu one-TB esebenzayo futhi engalashwa kwandisa kakhulu amathuba okutheleleka ngoba amagciwane asakazeka emoyeni lapho umuntu emkhwehlela ethimula noma ekhuluma. Ukungondleki kahle, ukuba nesifo sofuba esingalashwa noma ukuba yokuzivikela emzimbeni ebuthakathaka, njenga njengalaba abane-HIV AIDS, isifo sikashukela noma abane imithi ethinta amasosha omzimba kwenze umzimba ungakwazi ukulwa namagciwane e-TB.

Qinisekisa ukuthi izithako azinabungozi futhi ngeke zilimaze umsebenzi umsebenzisi. Hlola ukuthi umkhiqizo uyenza ngempela izinto ethi uyayenza nokuyikhipha ubuthi emzimbeni. Qinisekisa ukuthi imiyalelo, izithako kanye nezexwayiso kubhalwe ngokucacile nangoko . Qinisekisa ukuthi izithako zisezingeni eliphezulu.

Ngithanda ukubonga kakhulu ikhansela lendawo ngomtholampilo ohambayo, i-mobile clinic eliwulethile. Umphakathi wethu lo mtholampilo ususilethele usizo olukhulu lwezempilo eduze kwethu okwenza kube lula kakhulu ukuthola usizo lwezokwelapha ngaphandle kokuhamba amabanga amade. Ngenxa yalokho impilo yabantu abaningi emphakathini . Siyabonga kakhulu ngalo msebenzi omuhle.